Di-programme tsa go ruta bana ka mosola wa dijo tse ba di jang ka ntlheng ya gore, dijo tse ba di jang di ama thata mebele ya bona mme e feleletsa e ka ama le dithuto tsa bona go ya ko sekolong, so go matshwanedi gore ba ba rute dijo tse di nang le dikotla le tse tshwantseng di jewe phakela kapa di jewe motshegare, le tse tshwantseng di jewe gape le maitseboa, mme progerama ya bosetšhaba ya dijo e tlisitse diphetogo di le dintsi mo malapeng a bana ba e leng gore ba dikobodikhutswane ka gore e re ga ba tsena ko sekolong go na le seo ba se kry-ang sa go ya maleng, mme seo se etsa gore le dithuto tsa bona di seke di a amega, ba kgone gore ga ba ya mo di-class-eng tsa bona ba kgone utlwelela ma-teacher-e a bona barutabana ka ntlheng ya gore ba ka se tshwenyege ka mala a tlebeng a tshwere ke tlala.

Mosadi ba ba tshelang ka bolwetsi ba HIV, ba batla go simolola lelapa, go botlhokwa thata mo go bona gore ba ye ko ditleliniking tsa bona tseo ba tseyang dipilisi tsa bona ko teng kapa mariana ya bona ko teng, gore ba kopane le di-doctor tse di tla ba rutang gore ke dikgwetlho tse dife tse ba tshwanetseng go di tseya, mme le go di berekisa gore ba dule ba bolokesegile ebile le tsela e ba e tsayang ya go dira bana e boe le o na e na le mofuta o o siameng, ka gore ba tshwanetse baithuti le gore ba tlamehile ba phele jang gore ga ba simolola ka dikgwetlho tse tshwantse ba di tseye tsa go oketsa lelapa e be e seke ya feleletsa e nna kgang ya gore e tsenya matshelo a bana mo kotsing, kapa bana ba ba tshwantseng batle mo lefatsheng mo kotsing.

Gore ditlhare kapa melemo ya setso e na le malwetsi a kgonang go e alafa, bogolojang malwetsi a thobalano, ke malwetse a le mantsi a thobalano ao ditlhare tsa setso di ka kgonang go e alafa go tshwana le bo makgome re ka etsa sekai, ke malwetsi a batlang ditlhare tsa setso.

Gore bo mme ba tswelele ka go iponagatsa ko maokelong kapa ko ditleliniking tsa bona go dula ntse ba check-a gore pelegi ya bona e santsane e siame na, e se ka ya re ka nako ya pelegi ya lo, ba simolola ba makatswa ke dintho tse diragale e ka ba dintho tse tlabeng di etsagala ka nako ya pelegi, go botlhokwa thata mo go bona go netefatsa le gore ba tsamaya tsela ya bona ya tleliniki go ya ka matsatsi ao ba bookilweng ka o na, gore ma nurse-e ba dule ntse ba check-a gore a di pelegi ya bona e siame kgotsa jang.

Tse di kgethegileng fa ba batla go iphitlhelela ditiro tsa boitekanelo. Go le gantsi dithulaganyo tse di tlhokomelang batho ba phelang ka bogole di santsane ditlhoka ditlhokwa gonne batho ba phelang ka bogole go nna thata mo go bona go fitlhelela dikgwetlho ebile go fitlhelela dikgwetlho tsa boitekanelo go tshwana le ga ba batla go ilo amogela meriana ya bona kwa dipetlele kapa kwa ditleliniking tsa rona, go nna thata mo go bona e ka re puso e ka thusa dithulaganyo mme gwa tla ka leano le le botoka la gore batho ba phelang ka bogole ba kgone go amogela ditshebeletso tsa puso gontle le gore nako le nako ba be ba etela maokelo kapa ba okela ditiropuso tsa rona.